Ke bona gore ke mogopolo o o siameng ka gore, motho o kgona go ya tleliniking a ya go kopa thuso mme a bowe fela batho ba eleng gore ke di nurse le di doctor ba sa ke ba tsamaya ba bona gore mathata ke eng. Mme ga ele gore re nale motho yo eleng gore o tla thusa ka tsela ya setso a ka kgona gore a tlhatlhobe motho o o, a bone ka tsa semoya gore mathata sentle sentle ya be ele eng. Mme ka moo ene a ka kgona gore a bontshe motho o o mathata le gore melemo e eleng gore a ka e tlhoka e ka nna eng. Se se ka kgona gore se thuse batho le mo malwetsing a eleng gore ga a tlhoke gore a ka thusiwa ko ditleliniking mme e le gore a tsamisana mmogo hela mo go tsa semoya.

Ba lefapha la pholo ka gore mathata e phela e le tsa dipalangwa ba tshwanetse gore ba nne ba nale di van-e tse e leng gore ke di palangwa tse e leng gore di tla tlisa batho ba ko metseselegaeng, kgotsa go nne go agiwe dikago tse e leng gore di ko metseselegaeng di tla tla di a thusa batho. Ka gore ka bontsi batho kwa metseselegaeng ba tshwanetse gore ba tswe kwa motseselegaeng ba ye kwa ditoropong gwa go bona dithuso tsa ditlhokego tse e leng gore ke tsa malwetsi. Mme ha e le gore go tsamaya go nna le di nako tse e leng gore go tsamaya go fetoga, go kate go ka tloga ga nna le tsone dipalangwa tsa difofane tse di ka tlang di a tsaya batho ha e le gore dijanaga ha di kgone gore ditsamaye ka koo.

Fa kotara e ntšhwa e simologa ya sekolo go tshwanetse ga fiwa bagolo kgotsa bone batlhokomedi ba bana makwalo, mo ba ka tswang ba tlatsa go fa dithulaganyo tsa go fepa bana kitso e e tletseng gore bana ba ba rileng ba ja eng kgotsa ga ba je eng. Mme mo o be ba tsenya tirisong dijo tse di farologaneng tse bana ba ka tlang ba dija, dijo tseno di tshwanetse di tsamaisane le go kgatlha bana di be di dira gore ba kgona go galela dijo fela ka go di leba ka matlho. Gape mo o ga go feleletswa go tsenngwe tirisong go fiwa bana maungo nako le nako, e seng dijo tse di tletseng .

Ke ka kgang ya go fana ka madi o tlabe o fana ka madi, mme o sa fiwe sepe ko bokhutlhong mme wena fa o ka ya kwa sepetlele kgotsa tleliniki o tshwanetse wa patela o ntse o fane ka one madi mahala mo makong e fitileng. Se ke sone se se utlwisang botlhoko ka gore ka maswabi ga gona sepe se o ka se dirang go itshireletsa, ke ka moo go beilweng molao ka teng ke bone ba lefapha la boitekanelo.

Melemo eno ka gore ga e isiwe ko di laboratoring kwa gore e diriwe diteko e ka nna kotsi thata ka gore metswako e e tsenngwang mo melemong eno ha ena tekanyo go ka tswa ga tsenngwa ele ntsi kgotsa e nnye ka gore ga go lekanyediwe sepe. Se se ka nna kotsi mo seemong sa motho ka gore a ka tswa a nna le tšhefu mo mmeleng e e ka tswang ya palelwa ke go alafega. Ya feleletsa e bolaile motho yoo, yo o e dirisang mme gape a katswa a nna le gore mmele wa gage ga o tsamaisane le yone melemo eno ene a sa .

Dikotsi tsa boitekanelo tse badiredi ba lefapha lena ba iphitlhelang ba nale tsone ke bolwetsi jwa tlhaloganyo, se sebakwa ke go bona dilo tse eleng gore di a tshosa kgotsa go bona seemo se eleng gore batho ba mo go sone mme ga sa tlwaelega. Ba feleletsa ba nale malwetsi a go hupelwa kgotsa go hema ka gore ba phela ba le mo melelong ba hema mekgo ya botlhole jo bo kotsi, ba phela ba sokola ka boroko ka gore ga go bonolo go tswelela ka botshelo jwa gago nkare ga wa bona dilo tse di tshosang. Se se feleletsa se dirile bangwe go nwa bojalwa botlhaswa. Ka dikotsi tse ba phelang ba thusa batho mo go tsone bone ba ba iphitlhela e le gore mebele ya bone e bone dikgobalo.

Madi a puso a a neelang lefapha leno a a dirisediwe go tokafatsa lefapha leo, a go phele go nale PPE e e leng gore e beetswe badiredi bao e seng gote ba eme dikgwedi kgotsa tsone dijara gote go ilwe go rekiwa e ntšha. Se se dira gore ba sa kgona go bereka sentle kgotsa go tsenya matshelo a bone mo kotsing. Kotara engwe le engwe go phele go nale dikatiso tse e leng gore di tla phela di rotloetsa kgotsa go oketsa kitso ya badiredi, mme fela ga go sena dikotsi dipe badiredi botlhe ba fiwe di bonase se se tla rotloetsa badiredi gore nne ba le mo tseleng e e leng gore e siame e e leng gore ga ena dikotsi kgotsa bone ba seke ba batla go bona dikotsi dipe.

Ka bontsi ke malwetsi a e leng gore a ka se fole, ke raya one a a tshwanang le , malwetsi a pelo, diabetes, le yone bolwetsi jwa khupelo, re sa lebale mogare wa HIV jalo le jalo. A mangwe a e leng gore ke one malwetsi a a itlelang a a tlhokang fela gore o kgone go bona kalafi kgotsa o ne molemo ke o ne malwetsi a a tshwaneng le lefuba, ga o nale mofikela, kgotsa o bone ntho o utlwile botlhoko mo marapong, bo letlhatsa kgotsa go kgwa kgotsa re sa lebala one mogare mongwe wa thobalano.

Badiredi ba lefapha la pholo ba itse se se bidiwang sephiri sa balwetsi le ngaka. Se se dira gore la badiredi ba ka eletsa go ka ntsha dintlha ka balwetsi ba lebolelamading ba se kgone ka gore se beya mebereko ya bone mo kotsing, ka moo ke kantlha ya gore ba kgone go boloka tshedimosetso eno.

Bana ba dumela go dira se ba se bonang mo bagolong, ke ka moo bagolo ba tshwanetseng go nna sekao sa bana ka go ba bontsha le bone baja. Bana le bagolo ba tshwanetse go dira dijo mmogo se se tla dira gore bana ba kgatlhege ebile ba itumelele dijo. Bagolo ba tshwanetse go itumelela bonnye jo bana ba bo jeleng mme e se gore ba feditse mo di poleiting. Ba fiwe tšhono ya go itlhopela gore bone ba ka rata gore ba ka ja eng ga ba fetsa dijo ba rotloetsa ka go nna le pampitshana e e naleng direkoto go bontsha ka mokgwa o bana kgale baja ka teng, ka moo o ka ba fa tuelo ko bokhutlhong.

Se ke se itseng ka mogare ono ke gore la ntse o go tshwere fela fa o nwa kalafi ya gago o kgona go phela botshelo jo bo bonolo bo e leng gore bo tsamaya bo sa bontshe le gore o na le one mogare ono. Se e leng gore o tshwanetse o tswelele o se dira ke go nwa kalafi ya gago ka nako e e tshwanang tsatsi le letsatsi. Mme fela se se tsamayang se nkgotsofatsa ka ditirelo tsa puso ke gore ba tlamela batho ba bolwetsi bono ka one molemo o o e leng gore ke wa mahala. Mme fela se e leng gore se tsamayang se tsamaya se ba rotloetsa mo tseleng eno ya pholo ya bone ke gore ba tsamaya ba ntse ba fiwa kgakololo teng mo loetong lena se tsamaya le sona se ba rotloetsa gore ba ka gona go phela bonolo le kamoso o santse o nale tshepo teng. Gape go nale matsholo a santse a ruta batho ka bone bolwetsi bona.